Imikhankaso yokuqwashisa umphakathi ekukhuthazeni ukucabanga okujulile nokufunda kwabezindaba, iyindlela ebalulekile yokuthuthukisa izinga lokuqonda kwezindaba. Ukucabanga okujule kanye nemikhuba yokuhlola ulwazi emhlabeni ozungezile. Lokhu kugqugquzela abantu ukuba baqonde kahle imithombo yolwazi, mese bekwazi ukuhlukanisa phakathi kwemithombo ethembekile nengathembekile. Ukuthuthukisa ukucabanga okujulile. Lokhu kuvula amathuba okuthuthukisa amakhono ohlaziyo. Ukunciphisa ukutholakala kwezindaba ezingamanga ngokukhuthaza abantu ukuba baqonde imithombo yezindaba nokuhlola ulwazi. Ukuthuthukisa izinga lokufunda. Lokhu kuzothuthukisa izinga lokufunda komphakathi, kusiza abantu ukuba bakhule ngokomqondo. Izinselela ukungabi nalo ulwazi lokuhlola ulwazi, abantu abaningi ikakhulukazi abasathuthuka noma abangenalo ulwazi olujulile lezindaba noma imithombo yolwazi.

Le ndaba iyinkimbinkimbi futhi kukhona izimo eziningi ezithinta umphakathi wethu kanye nomphakathi wesimanje. Ukuphatha izidingo zempilo zabantu abadala kuhilela umthwalo omkhulu kumndeni, ikakhulukazi izingane, uma abazali behluleka ukuzinakekela. Kodwa-ke imibono ethile ngezikhungo zomphakathi, imishwalense kanye nokuphathwa komsebenzi wesikhumbuzo kungasiza ukukhulula izingane emithwaleni eminingi. Kunemibono ehlukelana mayelana nokuphathwa kwezinye, kwezinye izinkinga, umphakathi nezinye izinkampani, izinsiza zomphakathi kanye nezinkampani zidinga ukunikela ngezinsizakalo ezithile okubandakanyayo izinhlelo ezibheka emsebenzini, ukwenza lula ukuhlangabezana nezingane ezithwala imithwalo yokunakekelwa abazali. Lokhu kungahlanganisa izindawo zokuhlala zabantu abadala, amakhono okuxhasa ngokomqondo kanye nemishwalense yomphakathi, ukuqeqesha nokuxwasa kwezingane, izimo zomphakathi.

Ukuze kuqinisekiselwe ukuthi imitholampilo yasemakhaya ihlala inemithi nemishini eyanele izinyathelo ezimbalwa ezingathathwa zifaka ukuthuthukisa inhlangano yokuphakela kwemithi. Ukuphathwa kwezinsiza zokuphakelwa kwemithi kuhlangene nezinhlanga ezithile. Kufanele phakathi abahlinzeki bemithi nezinkampani zokuthutha, ukuvuselela izinhlelo zokuphakelwa kwemithi, ukuthuthukisa ulwazi nezinsiza, ukuphathwa kwemtholampilo ngendlela esebenzayo, ukubambisana nohulumeni nezinhlangano ezizimele, ukugxila ekuthuthukiseni izindlela zokugcina, ukuhlola nokuhlaziya izidingo zomphakathi. Ukuhlola njalo izidingo zamaphadleni ukuze kuqinisekiswe ukuthi imitholampilo inezidingo zokwelapha ezithile, kunciphise ukusilela kwemithi noma imishini.

Izinsalela zokugcwala ngokweqile emtholampilo yomphakathi noma izibhedlela zivame ukudala izinselele eziningi ezinzima ezigulini. Nazi ezimbalwa. Isikhathi sokulinda eside. Iziguli zivame ukubhekana nesikhathi eside sokulinda ngaphakathi kokuthola ukunakekelwa. Ukungabi namakhono amaningi okuphendula isidingo. Uma umtholampilo ugcwele ngokweqile, kungaba nzima ukuthola izinsiza, ochwepheshe noma imishanguzo. Izimo eziphuthumayo ezivela ngesikhathi sokuhlukumezeka kwesifo. Uma izibhedlela noma izikhungo sikhathazekile kakhulu, kudinga ukuthi ukuthathe izinqumo ezinzima mayelana nokubheka phambili iziguli. Ukuphazamiseka kokuxhumana. Ukungcinywa kwezindlela ezigcwele kungaphazamisa izinhlelo zokuxhumana phakathi kweziguli. Izinga eliphansi lokunakekela, njengoba amakhono ezikhungo encishisiwe ngenxa yokugcwala ngokweqile. Izinkinga zempilo ezenzakalayo. Ukungabi nezinhlaka zokuphumula ezifanele noma ezindaweni ezifanele zokwelashwa kungaholela ekwandeni kwezinkinga zezempilo.

Umehluko phakathi kwenyanga nesangoma uhlanganisa izinkolelo ezahlukahlukene ezithinta izinkolo nemikhuba yezindawo ezihlukahlukene. Inyanga ivamise ukuchaza njengomuntu onolwazi ngezinkolelo zokwelapha, izindlela zokwelapha ezisemthethweni noma ezingokomoya, njengoba kuhlobene nokwelapha. Isangoma ngokuvamile, sibhala izinto ezihlobene nezinkolo zamaZulu noma ezinye izinkolo zase-Afrika. Izangoma zivame ukuthatha njengabantu abanamandla okuxhumana nemimoya, noma izinkolelo ezingokomoya, lapho zihlola khona izinkinga zabantu ngokusebenzisa indlela ehlukene ezifana nekhubalo. Ngakho-ke, umehluko omkhulu phakathi kwenyanga nesangoma ukuthi inyanga ivamise ukugxila ekulapheni kwezimpilo yomzimba kanye ngokuxhaswa komoya. Kanti isangoma ivamise ukugxila ekutholeni izixazululo ngezindlela zokuxhumana nemimoya noma izinkolo zoMdali.

Uma ubungakwazi ukuklama uhlelo olusha lwezempilo yezenqondo noma seziya abantu abakhubazekile, ungaqala ngokugxila ezintweni ezimbalwa ezabalulekile ukuze kungahlangatshezwane nezidingo zabo, ngendlela efanele. Nazi ezinye izindlela lapho uhlelo olunjalo lungasebenza khona. Ukutholakala kwemithombo yezenhlalakahle. Ukuhlinzekela ngohleko olutholakala kubo bonke abantu abakhubazekile. Lokhu kungafaka ukufinyezela kuma-platforms online, izinhlelo zokusebenza nezinye izindlela esebenzisa kalula ezifana namaklinikhi, ezokwelapha lapho abantu abakhubazekile bangavakashela khona. Izindlela zokuxhumana ezahlukahlukene. Uhlelo olusha lungasebenzisa izindlela ezahlukahlukene zokuxhumana kuhlanganise nezinsiza ezisebenza kahle kubantu.

Izikole zidlala indima ebalulekile ekufundiseni abafundi ngezihloko ezifana nokuhlela umndeni, ucansi oluphephile kanye nezinto zokuvimbela inzalo. Lezi zinhlobo zithinta impilo yomphakathi, impilo yomuntu ngamunye kanye nezempilo ijikelele. Isikole kufanele kwakha ulwazi olufanele. Izikole zifanele zifundise abafundi ngezinselelo zomphakathi ezihlobene nocansi. Izikole kufanele zifundise abafundi ngezindlela zokuvimbela inzalo. Izikole kufanele ziqhubeke nokwenza izingxonxo nezingxoxo ezivulekile ngokuphumela kwemikhuba yokuziphatha ocansini. Lokhu kuhilela ukukhuthaza ukuxhumana okuhle phakathi kwabafundi nabafundisi. Izikole kufanele zifundise abafundi ngezindlela zokuthatha izinqumo ezihlakaniphile. Izikole kumele ziqinisekise ukuthi izifundo zifundisa izindlela yokuhlonipha amasiko nezinkolelo zabafundi.

Imithi yendabuko njengokusebenzisa uGambu isetshenziswa kakhulu emphakathini ethile futhi abantu bahlale bebelelwa ukubona ukuthi le mithi iyasebenza yini. Kodwa kusemqoka ukuqonda ukuthi ukusebenzisa kwemithi yendabuko kungahluka kuye ngezinhlobo zayo, indlela esetshenziswa ngayo kanye nezinselela zomphakathi. Imithi yendabuko njengoGambu ivame ukusetshenziswa ezindaweni zasemakhaya noma ezindaweni ezihlonipha amasiko, ezenkolelo zendabuko. Imithi ethile yendabuko ingase isebenze kuze kube sezingeni elithile futhi kunezindaba ezingaphezulu kokuvumelana lapho kukhona izinzuzo ezingokwemvelo ngokomkhiqizo. Ucwaningo lwesayensi olwenziwe ngezindlela ezifanele luhlola imiphumela yemithi yendabuko ngezindlela ezahlukahlukene, futhi kutholakala ukuthi ezinye zemithi yendabuko zisebenza kahle ngezinkinga ezithile.

Ukuze unciphise ubungozi bemiphumela emibi nokusebenzisa kwemithi, njengokuqapha ukusebenza kwesibindi noma ukulungisa imithamo yemithi. Kunezindlela eziningi ezibalulekile ezingasetshenziswa. Lezi zindlela zisiza ukuqinisekisa ukuthi imithi isebenza kahle ihambisana nezinye izidakamizwa futhi eyimbangela imiphumela emibi kubantu. Isivivinyo sesibindi. Ukusebenzisa isivivinyo esithile zomsebenzi wesibindi ukuze kuqapheke ukuthi isibindi sikwazi yini ukucubungula imithi ngendlela efanele. Ukuqapha ukuphendula kwesibindi. Uma umphumela yesivivinyo somsebenzi wesibindi ikhomba inguquko, kumele kuthiwe imithamo yemithi ilungise noma izibopho zishintshe ukuze kugwenywe ukulimala kwesibindi. Ukusebenzisa kwezidakamizwa ezingase zihlangane. Ukuqamba phakathi kwezidakamizwa sezihlanganisa izinto kanjani ukusebenzisa kwezinye. Lokhu kubalulekile ngoba izidakamizwa ezahlukile zingase zibe nemiphumela .